Ukubamba iqhaza kwakho wonke umuntu emphakathini edilini lomshado kudala umuzwa wokuhlanganyela nokubambana. Lokhu kusiza ukuqinisa izibopho phakathi kwabantu ngoba wonke umuntu uzizwa ayingxenye yomcimbi, ubalulekile ngokuhlanganyela. Umshado uba yisikhumbuzo esikhulu sobunye nokuxhashana phakathi komphakathi.

Umcimbi wokuthomba ungahlanganisa imisebenzisi efana nokudansa kwendabuko, izingoma zendabuko nokufundisa intombazana ngezibopho zobuntu nokuziphatha kwabesifazane. Amasiko afana nokugqoka izingubo zesintu nezimpawu ezihloniphekile, zenza umcimbi ube nenjongo yokuqhubeka kwesiko, lokhu kubalulekile ngoba kusiza intombazane ukuzizwa ixhumene nomphakathi futhi ifunde ngendima yayo ngokwesiko nangokwesimilo.

Ngizosebenzisa izindlela zokuhlanganyela ezifana nemihlangano yomphakathi, imisebenzi yokuzithandela kanye nemidlalo yokubambisana ukuze abantu bazizwe baxhumene. Ukwabelana nezindaba zomuntu siqu nokusekela omunye nomunye kuzokwenza abantu bazizwe bengabodwe, lokhu kuqinisa umoya wobuntu, okwenza wonke umuntu azizwe eyingxenye yomphakathi futhi athuthukile ukusiza abanye.

Abaholi bazokuthomba noma bazokusoka, banendima ebalulekile ekufundiseni izinsizwa ngobuntu, isibindi kanye nesimilo esihle. Emasikweni akwaZulu, bahola izinsizwa ngezindlela zokuphila, izimfundiso zokuhlonipha kanye nemisebenzi yomphakathi. Ngokufanayo emasikweni esiXhosa, abaholi bafundisa ulwazi lwamasiko, ubuholi nokuzimela ukuze izinsizwa zibe amadoda aqotho emphakathini.

Ukuvusela isiko lokuthomba kungasiza ukuqinisekisa ukuthi izinsizwa ziyakwazi ukuhlanganisa amasiko nezimfuno zesimanje, zikhiqize amadoda, azinikeze emiphakathini. Kodwa-ke, kungase kube nezinselelo ezifana nokulahlekelwa kwezinye izimfundiso zabomdabu noma kungamboni ngasolinye phakathi kwabadala nabasha. Kubalulekile ukuthola ibhalansi phakathi kwesiko nokuvumelana nezinguquko ukuze isiko luqhubeke liphile futhi lihlale linenjongo.

Emasikweni akwaZulu, ukuthomba kwamantombazane kugcizelela ukuhlonipha, ukuqina nokuzimela njengengxenye yokungena ebudaleni. NgokweSotho, imikhosi ibandakanya imfundo yokuziphatha kahle, ubuhlobo bomndeni nokuhlonipha amadoda womphakathi. Lemikhosi ibonisa izidinganiso zomphakathi ngamunye, ifundise amantombazana ukubaluleka kwesiko, ubuhlobo kanye nesibopho sokuba yingxenye yomphakathi nokuziphatha kahle.

Kumngcwabo wendabuko wamaZulu, izici ezibalulekile zifanele zigcinwe. Zifakwa ukuhlonipha umufi nokuhlanganyela komndeni nomphakathi, izinkulumo ezibhekiswe engikukhumbuleni impilo yakhe kanye nemisebenzi yesintu njengokudansa, ukukhala ngobuhlungu nokugubha ubuZulu bomufi. Lezi izinto ezibalulekile ngoba zigcina isiko lethu liphila futhi liqinisa izibopho zomndeni nomphakathi ngesikhathi sokudabuka kugcina lezo zinto, kusiza ukugcina uhlonze lwesizwe nokudlulisa amagugu esintu ezizukulwaneni ezizayo.

Ukufundisa umdanso wesintu samaZulu kudinga ukuqonda umculo ngezinsimbi zendabuko ezifana nendlamu. Umfundi angahlanganisa izingoma zomdabu, izinsimbi ezifana nezimpondo namathayi. Ukuhambisana komzimba nomculo kubalulekile, kugcina umoya nomdlandla womdanso.